Ngokubuka kwami umphakathi wangakithi unawo amandla okuthenga i-Wi-Fi ngoba imizi eminingi kakhulu inawo i-Wi-Fi, isixhunyiwe ezindlini zawo. Kodwa-ke ngokuhamba kwesikhathi kuyaye kushintshe imali elikhokhwa ku-Wi-Fi. Ngenxa yokuthi abahlali bendawo sebejwayele ukuyisebenzisa i-Wi-Fi, ngiqinisekile ukuthi bangenza noma yini na okusemandleni wabo ukuze bakhokhele i-Wi-Fi.

Ifomethi yezindaba entsha yeziteshi zemsakazo yomphakathi wangakithi engingayenza ukuthi kube nomxhumano phakathi kwabasakazi noma komsakazo, nabahlali bendawo. Abahlali bendawo, ikakhulukazi babhekene ney'nqinamba zokungatholi umsebenzi. Kepha-ke ifomethi yezindaba kungaba izindaba zomsebenzi, izindaba zokusiza intsha ukuthi babhala kanjani izinto ezifana no-CV ukuze bachasheke. Noma bangaya kweziphi iy'ndawo ukuze bakwazi ukunikela ngamakhono wabo ukuze bakwazi ukufundela umsebenzi.

Amakhono uBuyeza Makhosini angawenza ukuze akwazi ukufinyelela emphakathini ukuthi akwazi ukumemezela futhi akwazi nokukhangisa, noma ukuheha abahlali bendawo ukuze bakwazi ukulalela isiteshi lesi azobe evolontiya kuso. Izindaba azobe esiza ngazo lapho, kumele enze ukuthi uyakwazi ukunikeza umphakathi imininingwane abayidingayo ukuze bakwazi ukuphila. Futhi kumele azi iy'ngqinamba umphakathi obhekene nazo. Abe nekhono lokukwazi ukukhuluma nabantu, angabi wumuntu onovalo.

Uhlobo lo mqulo olulalelwa abantu noma uhlobo lo mculo ofunwa abantu, umculo unikeza umlayezo othile kubalaleli bawo. Kepha-ke kubalulekile ukuthi uwazi izidingo zabantu ofuna balalele umculo wakho. Futhi ungabuye ubheke ukuthi inani labantu ofuna ukuthi balalele umculo wakho abantu abanjani. Mina ngingathanda ukuthi kube uhlobo oluzosibuyisela emasisweni, uhlobo lo mculo oluzobuyisa imvelaphi yabantu baseNingizimu Afrika.

Yebo, idatha lami like la-ekspaya. Ngazizwa ngibuhlungu ngoba idatha laliliningi kakhulu futhi bengingakalisebenzisi. Enye into eyayenza ukuthi inhliziyo yami ibe buhlungu kakhulu ukuthi idatha liyabiza.

I-Wi-Fi yamahhala ingasiza kakhulu ukuphucukisa indawo yasemakhaya la kuzobe khona kunikezelwa nge-Wi-Fi yamahhala. Okokuqala, i-Wi-Fi yamahhala isiza kakhulu kulaba asebecedile isikolo ukuze bakwazi ukuya, ukuqhubekisa iy'mfundo zabo ziye phambili. Kuyasiza nakakhulu ekuthenini iy'ngane ey'ncane zikwazi ukuyenza umsebenzi wesikolo. Futhi isiza kakhulu kulaba abangenawo umsebenzi, bakwazi ukuphenya. Nokuthi bakwazi futhi ukubheka izinkampani ezisiqashayo bese bakhuluma nazo ngento ekubizwa ebizwa ngokuthiwa i-email.

Ukunquma ukuthi iyiphi inkundla engingabhalisa kuyona, kubaluleke kakhulu kimi ukuba inkundla ibe nemibukiso elungele bonke ubudala.

Izindawo lapho eziyinzuzo kakhulu zokuba zifanelwe ukuthi zibe ne-Wi-Fi emphakathini, kungaba kusey'kolweni, kungaba kusemahholweni, kuphinde kube khona nasemtholampilo. Ngoba kwesinye isikhathi uyafika emtholampilo uhlangabezana ney'ngqinamba, awazi ukuthi kumele ukuthi ukhulume nobani, mhlampe noma ungatshela bani ngenhlekelele eyenzekile. Kepha-ke uma ungenalo idatha, kodwa lapha emtholampilo kune-Wi-Fi, kuba lula ukuthi ukwazi ukutshela ukutshela abantu bakwezempilo ukuba uhlangabezane naziphi iy'ngqinamba njengoba usemtholampilo. Futhi ungabuye ukwazi futhi ukubhalisela imisebenzi.